Hhayi, akukho nje okukhulu abangakwenza ukuthi nje bandise amaphoyisa emgwaqeni behlezi begadiwe. Ilokho nje, befundiswe nangemthetho-ke behlezi bekhunjuzwa futhi imithetho yemigwaqo, kodwa nje okungasiza kakhulu, yikho ukuthi kwandiswe nje amaphoyisa omgwaqo behlezi bazi ukuthi bagadiwe nje.

I-MyCiti Bus, iyibhasi ethembekile ehambisa abagibeli ngokuphepha. Isebenza-ke ngamakhadi, kumele ube nekhadi uma ufuna ukugibela i-MyCiti Bus uthenge ikhadi lakho, uthenge i-coupon-i, bese-ke uma ungena uthephe in ngekhadi lakho ngisho usuphuma usebenzise lona ikhadi lakho, isebenza kanjalo-ke i-MyCiti Bus.

Uma uzohamba emgwaqeni omkhulu ikakhulukazi emgwaqeni, wahulumeni omkhulu. Kumele nje wazi ukuthi kukhona ama-toll, ngakho-ke kumele uhlezi uzilungiselele, uphathe imali eyanele yokuhamba ukukhokha emgwaqeni. Okunye ungasebenzisa amamephu ukubukwa ukuthi imuphi umgwaqo onama-toll, nongenawo.

Lifika kathathu ngosuku ekuseni, isemini nantambama. Into-ke eyenza ukuthi ligcine lingakwazi ukugcina kahle isikhathi ngingasho ukuthi abagibeli uma sebebaningi lihambe libehlisa lokho kuyenza ukuthi sigcine singagcini kahle isikhathi, nanomgwaqo ongekho muhle eyi, ngicathi ikhona lokho.

Isu elingasiza elokuthi uma bethwele iy'mpahla bezithole ngobuningi bazo bethole iy'mpahla eziningi bengathathi iy'mpahla ngamancozu ngamancozu, lokho kungagwema ukubiza kwempahla esuke iphethwe. Okunye okungasiza ukuthi besebenzise izithuthi ezahlukene basebenzise ezokuthutha ezahlukile njengama bhanoyi ey'zokwazi ukuthatha izinto ngokushesha zingahambi ibanga elide, zihambe ibanga elifishane.

Ngingaqala ngokupakisha ngezinto engizozidinga nengizozisebenzisa phambili kakhulu. Bese-ke ngigcina-ke ngazo lezi engake ngiy'dinga kakhulu, noma kungaphoqelekile ukuthi ngiy'sebenzise phambili bese ngizama nokupakisha kahle ngendlela ehlelekile.

Uma ibhasi elingathembekile ngisebenzisa isitimela noma ngisebenzise amakhumbi. Qhathaniseka ngokuthi-ke konke kusuke kuzisebenzela emphakathini owodwa, bese sibuka futhi namanani ukuthi kubiza kanjani ibhasi lijwayele ukushibha, bese-ke ikhumbi iyona ejwayele ukubiza isitimela sijwayele ukushibha kakhulu sona.

Isevisi engingayishintsha ile yokuthi ukudla kukhokhwe ebhasini. Ukudla esikhathini samanje sekuyabiza, ngakho-ke isidingo sokuthi kuphinde kukhokhwe ebhasini angisasiboni. Leyo sevisi iyona engingayishintsha.

Ngingathanda ukuthi ngibone ukuthi kuzobe kushayela bani ngesikhathi esithile ngebhasi ezobe lihamba ngesikhathi esithile ukuthi kuzobe kuyiphi. Okunye kungaba isikhathi elisuka ngaso, nesikhathi elizofika ngaso nokunye okuningi.